Kwezi zinto zinintsi zenzeka apha phandle kwezi ntsuku siphila kuzo abantu bakhohlakele kwaye kungakho umntu ofuna ukonzakalisa okanye ukwenza into embi kuwe. Ithi ke ngoku le into yokubhala kumakhasi onxibelelwano ukuba awukho zandleni ikubeke ebungozini kuba lo mntu uyakwazi uba ufumaneka phi okanye uphi ngelo xesha. Okanye umntu xa efuna uyokugqekeza apho uhlala khona uzawuyazi ukuba wena awukho sendlini, ke ngoku angakwazi ukuya kuwe endlini ayokumosha okanye ayothatha izinto ngaphandle kwemvume yakho.

Ngumbono omhle kakhulu lowo kuba abantu bazotsho bakwazi ukuzenza ezinye izinto ngelixa besalindile ibhasi okanye iteksi igcwale kwaye loo nto ingakhawulelana noluntu kula maxabiso adurayo edatha kwezi ntsuku. Iphinde le nto ingatsho yenze umtsalane eluntwini ukuba lusebenzise iiteksi ezo okanye iibhasi ezi. Ke loo nto inganceda kakhulu ukuphuhlisa uqoqosho nezi tekisi neebhasi.

Loo nto yandishiya ndidandathekile kakhulu kuba kaloku enye yezizathu eziphambili eye yandenza ukuba ndikhethe loo ndawo yokutyela yayikukuba ndizotsho ndifumane le Wi-Fi. Ngoku bandixelela unam nawe, bandisa ngapha nangapha ndaphela ndingayifumenanga loo phasiwedi yayingaske ndingabi satya noko kutya kwabo. Kuba kaloku sendivele ndanxunguphala kwasemphefumlweni kuba iWi-Fi ibiyeyona yenze umtsalane kum ukuba ndize kwakule restaurant yokutyela.

Ewe, kufanele uba ukhona umgaqosiseko osekiweyo ukujonga amaxabiso edatha kuba kaloku uqoqosho lwaseSouth Africa luphantsi koxinzelelo kwaye abantu abaninzi abakwazi ukuthi bayithenge idatha rhoqo. Amaxabiso edatha aseSouth Africa ngamanye wamaxabiso awona aphezulu elizweni jikelele. Urhulumente kufanele uba ikhona into ayenzayo ngale nto kuba unintsi lwethu alikwazi ukuyiafoda idatha kwaye amaxabiso ayo aphezulu kakhulu.